Heyi, uxolo mshayeli. Ngicabanga ukuthi weqe isitobhi sami. Bekumele sengehlile, kodwa manje sesidlulile. Ngicela ujike ubuyele emuva, khona ngizofika ekhaya kusenesikhathi. Noma-ke ungamisa itekisi ungehlise lapha, uma kulula kuwe. Ngingabamba enye itekisi esuka lapha, ngingaze ngidlule kakhulu futhi kube mnyama kakhulu.

Ukuqinisekisa ukuthi imali eyabelwe ukulungisa imigodi isetshenziswa ngendlela efanele, nokuthi inkinga yemigodi izoxazululeka ngempela, nansi eminye imibuzo engingayibuza kumasipala. Okokuqala, singakanani isabelomali esibekelwe ukulungiswa kwangempela uma kuqhathaniswa nezinye izindleko zokuphatha? Okwesibili, uthini umugqa wesikhathi wokulungisa kwemigodi? Yisiphi isikhathi esilindelekile sokuyilungisa imigodi? Okwesithathu, uzoqala nini umsebenzi, futhi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuqeda ukulungisa ezindaweni eziseqhulwini? Okwesine, ungasinikeza incazelo yokuthi isabelomali esisha sizosatshalaliswa kanjani ukuze kulungiswe imigodi.

Kulesi simo, ngingakhuluma naye ngesizotha, nangokuqonda, ngibone kokubili ukunethezeka kwami kanye nesicelo sakhe. Ngithi ngiyabona ungathanda ukuvula ifastela, kodwa ngizizwa ngigodola, mhlawumbe kunjani uma sivula ifastela kancane, ukuze uthole umoya ohlanzekile? Kodwa nami ngingagodoli kakhulu. Ngiyaxolisa Nkosi yami, kodwa ngiyawazwela kakhulu amakhaza. Ngithemba ukuthi awunankinga uma senza kanjena.

Mina anginankinga. Kujwayelekile ukuthi umuntu ohlezi ngaphambili etekisini aqoqe imali ngoba yena uhlezi eduze nomshayeli. Ngibona kulungile ngoba uyakwazi ukuxhumana kalula nomshayeli uma ebhekana nezinkinga ngokuqoqa imali.